Mosuwe, ke fumana ke re ke lefella sekoloto sa ngwanaka. Empa banka e njwetsa hore limit-e ya ka ke five thousand, ke dikete tse hlano. Mme nka kgona ho lefella ka hosane. Ha ke tsebe ha eba wa nkutlwisisa.

Nna ka maswabi ha ke so lehlatsipa lele horeng le la bana le boshodu ba ho banka internet-eng.

Nka jwetsa moreki hore a tle bankeng hobane nka se kgone ho mo thusa online. Ka hoo, ke thole ntho enngwe le nngwe e tsamaisanang le ena. Ekaba yona ID, proof of le bank account. Hobane neng neng ke tla nahana ekare ke yena a founneng kganthe ha se yena. Ntho tsohle tlameha di etswetswe bankeng.

Setjhaba, ne nka rata ho le jwetsa hore tsohle di matsohong a SASSA and-e system e slow. So re ka se kgone ho le thusa kaofela hobane ho tla kena tjhelete tsa bo itseng, ha ba bang tsa bona di tla kena ka morao. Empa le le batho bohle tjhelete ya lona e tlo kena. Le se e felleng pelo le behe pelo sekotlolong.

Monghadi, ke a bona hore o batla ho bula bank account empa pampiri ya moo o dulang ha se eleng horeng re ae hloka e le bankeng re le banka. Pampiri ya e re e hlokang re le banka, ke enang le lebitso la hao. Mme ha o sa kgone, ne re kopa fela lo re etsetsa affidaviti police station eo bontshang hore o dula moo.

Batho ba bang kene ke le tsebisa hore ke qeta ho hula tjhelete kantle ka monana, empa ke thola hore tjhelete e ditshila. So ne ke re ka potlako hle ke e kgutlise, hle ke utlwe hore ho etsahalang before pele hothwe ke nna ae tjhentjhileng. Mme le ka sheba transaction-e le di-camera tsa lona ho bontsha hore ke nna a hutseng ka hona ka yona nako ena.

Moreki nthwe nka o jwetsang ke hore tjhelete ya e bolokehile ka rona. Ka hoba card-e eo e sebedisang ke ya visa ebile ke master card ke ya visa. Mme hao fihla ka kwa e tla kgona ho ntsha tjhelete ATM-eng e nngwe le e nngwe o tlabe o batla ho e sebedisa hona tsatsing leo. Ebile re le banka re offer-ra ntho e tshwanang le foreign exchange eleng yona forex.

Ba bang kene ke kopa thuso ya lona. Ne ke, ne ke batla ho bula account-o ya sekoloto empa ka hoba lebitso la ka le bodile, ha ke kgone ho se etsa seno. Mme ne ke kopa le nkekeletse hore nka tswa ke entse jwang hore ke tlo , ke kgone ho thola account-o ya sekoloto.

Malome ke a bona hore o tshwere tjhelete ya mose ho mawatle. Mme ne nka ne nka o eletsa hore o lo e tjhentjha bankeng tse kareng bo ABSA, FNB le Standard Bank-e. Mme ke mo batla kgonang ho thusa hantle. O se ke wa ya kae kapa kae hobane ba tla o ropa.

Ne ke batla ho eletsa hore re le banka ntate, re hula mashome a mahlano a di-dollar-ra ha o kentse tjhelete e kana ka makgolo a mahlano a di-dollar-ra. Mme banka e hula ten rand e hula mashome a di-dollar-ra for lekgolo leo le kentseng.

Ne ke kopa ho botsa hore ebe ebe hana jwale se le sebetsa ka mokgwa o jwang? Hobane ke a bona hore banka ha e sa tshwana le pele. Le technology ya teng ha e sa tlwaelehile, mme ne ke kopa ho tseba hore hana jwale dintho se di sebetsa jwang pele ke etsa phoso?

Motswalle ne ke o eletsa hore o shebe banka eleng hore tsa teng di tlase, mme e ka kgona ho tshwarela tjhelete ya hao hantle. Mme o bule account-o enang le interest rate ya hore mme ha o behile tjhelete ekareng makgolo a mahlano ena le percentage e itseng for dikgwedi tse itseng. O se ka wa nka feela account-o la ekaba ke efe?